Indlela elula kukuvula ibhenki ngobuxhakaxhaka bangoku, i-intanethi ngamanye amagama. Kuba yona uyenza usendlini kwaye akudingeki into yoba ukhwele uhambe ubheke edolophini njengokuba sisazi sonke ukuba iibhenki azihlali kufutshane nathi. Okwesibini, ifowuni usoloko uyiphete, kulula ke ngoku ukwenza yonke into phaa eza kube idingeka, ube usendlini.

I-hospital plan ihoyana neendleko zesibhedlele. Ukuhlinzwa, ukubhatala ugqirha wesibhedlele, kunye namayeza ozawafumana esibhedlele. Kanti i-medical aid yona iyazibhatala zonke ezi ndleko zasesibhedlele iphinde yonabe ngoba uyakwazi ukuyisebenzisa ukuhamba uyothenga amayeza kwivenkile yothengisa amayeza ezimeleyo ecaleni, ikhemisti ngamanye amagama. Ukanti uphinde ukwazi ukuya kugqirha osecaleni. Umzekelo, ugqirha wamazinyo uyakwazi ukuya kuye nge-medical aid uyokuphucula amazinyo akho.

Ndingatshintsha amazinki olu phahla lalwapha endlini, ngoba luyavuza kwelaa cala lasekhitshini.

Eyona nto inzima kukuyongela indlu kuba kaloku idinga imali eninzi kakhulu ukuqala ekuqaleni ukuyakha. Kanti noko xa sele ungaphakathi kuyo ukuyilawula kubhetele, kuba kaloku akuzomoshakala yonke into ngexesha elinye. Xa kumoshakale loo nto uzawuqweba imali yolungisa loo nto ithile ngawo loo mzuzu.

Intlawulo yakho izokwehla njengokuba uzawuba ngumnini wepropati, kuba kaloku nyanga nanyanga i-inshorensi yabamninimzi izawutsala kwintlawulo yakho, kanti nebhanka izawube itsala kwintlawulo yakho ukubhatala ipropati.

Ndiziva ndibuhlungu kakhulu ukuba ibhanka ingavumi ngale credit card. Kanti ke ndiphinde ndizive ndibukhululeka kuba kwa credit card leyo ibihleli izobhatalwa ndim phezu kwala matyala sele ndinawo kakade.

Xa une-medical aid uyakwazi ukuziyela kugqirha ozimeleyo osecaleni kanti uphinde ukwazi ukuya kwisibhedlele esingekho ngaphantsi korhulumente esiza kukhawulezisa ingxaki yakho xa ufikile esibhedlele. Uphinde xa une-medical aid ukwazi ukuya kwivenkile yamayeza ezimeleyo, ikhemesti ngamanye amagama, uyokuzithengela amayeza.

Into ethi qatha kum xa kuthethwa ngale malimboleko incinci lolwaa phahla lupha ekhitshini, lulo olufuna ukulungiswa.

Ingakuchaphazela endlini yemalimboleko kuba abomzi wemalimboleko bayayazi ukuba umthengisi wezindlu ungumpetha ekuboneni ixabiso lendlu ukuba kumele uba liyimalini na, kanti aphinde akwazi noncokola afumane isivumelwano esinomenza akwazi ukuyithenga indlu nangemali engaphantsi kwelindelekileyo. Kanti xa uzenzela wena ngokunokwakho ungasebenzisanga umthengisi wezindlu abemalimboleko abaqiniseki ngokunika imali ngoba bacinga into yoba bangalahlekelwa nabo.

Yimali yoshicelela umfundi xa kuqala unyaka, i-registration fee ngamanye amagama. Iphinde ibe yimali yakhe yokhwela ukusuka apho ahlala khona ukuyofika eyunivesithi. Iphinde ibe yimali yezixhobo zakhe zokufunda kuba kufuneka aqiniseke into yoba uyafunda.

Kukuzithengela intsimi kuba kaloku ukutya kusoloko kudingeka, ngoko xa unentsimi awusoze ukuba ishishini lakho lisokole ngoba ukutya kusoloko kudingeka njalo. Okwesibini, ungakwazi ukuhamba ukuyoyifaka le mali kumzi wogcinomali kuba bona bayakwazi ukuyithatha bayise kwiindawo ezawukwenza le mali yakho ibuye inenzuzo, ibuye ingaphezu kwale ubuyifakile.

Ndingayomfunela imali yokugqibezela ityala kumzi omncinane wemalimboleko kwenzela akwazi ukuya ayokwenza umnyhadala nabanye abantwana abathwesa isidanga.